Ee, nyambaro ya sheḓo i sumbedza uri vhasidzana avho ndi vhasidzana vhane vha ya ḓifara and fhedzi vha ya ḓifuna. Ende fhedzi vhasa, ndi vhasidzana vhane vha na mikhwa yavhuḓi. Ende fhedzi vha sumbedza uri ndi vha lushaka lufhio.

Ri shela dzinḓuhu na tshidzimba bondoni na maḓi, zwi tshi thoma u vhila ra shela muṋo ra kona u bika. Zwi tshi vhibva ra fula.

Vhomakhulu vho ri thusa nga nḓila nnzhi dzo fhambanaho ngo ri vho ri fha ndayo dzine dzo thusa matshilo ashu nga nḓila dzo fhambanaho. Zwithu zwinzhi zwe vha ri laya zwa uri ri songo zwi ita na zwine ra tea u zwi ita zwo ri thusa kha uri ri kone u vha na matshilo avhuḓi. Ende fhedzi ri kone u laya na vhana vhashu nga ndayo dze ra fhiwa nga vhomakhulu washu uri ri kone u wana ri khou kona u tshila zwavhuḓi fhano shangoni kana fhano vhuponi ha hune ra dzula hone.

Ee, nṋe ndi muthu ane a tenda kha zwa sialala mara fhedzi a thi muthu ane u a zwi tevhela. Kharali ndi na ṅwana wa musidzana ane a vha uri u khou takalela u ita zwithu zwa sialala ndi nga mu tendela ngauri zwi ḓo mu thusa uri a vhe muthu ane o dzudzanyea. Ende fhedzi a vhe musidzana ane u na mikhwa ane a ṱhonifha vhathu vhahulwane kana ane a ṱhonifha vhathu. Zwa dovha zwa mu thusa uri a vhe muthu ane a ṱhonifhiwa nga vhathu vha vhupo vha hawe ngauri zwithu zwa sialala zwi sumbedza uri ndi muthu ane u ya ḓifara. Ende fhedzi ndi musidzana ane u na vhumatshelo havhuḓi nga kutshilele kune a khou ku tshila kwa sialala.

Hu vha hu tshi khou pfhi a ambare miṅwenda na sheḓo zwithu zwine zwi ima na lushaka lwa hawe.

Zwi vha zwi khou amba uri mutukana u khou iswa muḽani u fumba uri a kone u vha munna wavhuḓi ane u na mikhwa and fhedzi u a ḓifara.

Ndi u dzulela u takalela vhathu, u tshi amba navho zwavhuḓi. Ende fhedziha nda ita uri ndi vhee vhathu vhane a vha koni u swikelela zwine a vha koni u zwi swikelela musi ri tshi ḓa kha zwiḽiwa kha bindu ḽanga. Nda thusa vhane vha ṱoḓa thuso nga nḓila ine bindu ḽanga ḽa shumisa ngayo. Ndi tshi fha vhathu vha vhupo vha hashu vhane a vha koni u swikelela zwiḽiwa, zwiḽiwa zwine vha ḓo kona u ḽa nga tshifhinga tshetsho uri bindu ḽanga ḽi vhe bindu ḽine ḽa funiwa nga vhathu. Ende fhedzi ḽane ḽi ḓo vha ḽi khou tikedziwa nga vhathu vho fhambananaho uri ndi ḓo vha ndi khou thusa vhathu nga nḓila dzo fhambananaho. Ndi tshi khou sedza uri kharali ndi khou bika zwiḽiwa, ndi ḓo vha ndi tshi khou fha vhathu zwiḽiwa nga mahala uri vha kone u ḽa, vha lale vho fura.

Zwiḽiwa zwa sialala nga hashu zwi bikiwa nga ḓuvha ḽa sialala, ḓuvha heḽo ḽi pfhi Heritage Day. Ndi ḽone ḓuvha ḽine vhathu vha vha vha khou sumbedza lushaka lwa havho uri lu tshilisa hani ande ndi lushaka lufhio ende na uri ndi lushaka lune ndi lwa vhathu vhafhio. Zwino nga hashu ndi ḓuvha ḽine ha vha hu khou bikiwa zwiḽiwa zwa sialala. Hu tshi itiwa zwa sialala ngori hu vha hu ḓuvha ḽine muṅwe na muṅwe u vha a khou sumbedzisa lushaka lwa hawe.

Vhafumakadzi vha ambara dzi rokho dzine dzi vha dzi na miṅwenda ya sialala. Zwi tshi sumbedza u tikedza lushaka lwa vhathu vhane vha khou ya khavho hanefho minyanyani. U sumbedza uri ndi vha lushaka lufhio vha tshi ambara vha khou sumbedzisa na sialala ḽine vhathu vhevho vhane vha vha kha munyanya honoyo vha wela kha lushaka lufhio.

Nṋe ndi funesa u ḽa tshiḓamba kana tshidzimba, zwiḽiwa zwine zwi a ḓifhesa nga maanḓa zwa sialala ya Tshivenḓa.

Vha ṱuṱuwedza vhana vhavho nga nḓila yavhuḓi ngauri zwi vha zwi khou thusa vhana vhavho uri matshelo vha vhe na matshilo avhuḓi nga murahu ha musi vho ya u fumba. Zwi khou sumbedza uri musi vho ya ha ni ngei kana vho isa ṅwana wavho ha ni ngei, zwi ḓo thusa uri ṅwana wavho matshelo a vhe muthu a tshilaho zwavhuḓi. Ende fhedzi a vhe munna a ne a vha uri u na vhumatshelo havhuḓi ngauri u ḓo vha a munna a ne a kona u ḓivha uri zwine zwa itiwa ndi zwifhio na zwinea zwi itiwi ndi zwifhio nga murahu ha musi o ya hanengei muḽani kana u fumba.

Ee, ndi vhona ha nea mabindu a no nga KFC a khou ṱuṱuwedze uri vhathu vha songo tsha isa mvelaphanḓa ya u guda u ita zwiḽiwa zwa sialala nga nḓila yone kana u ita zwiḽiwa zwa sialala vha tshi ḓivha u ya na u ya phanḓa. Ngauri muthu a na nḓala a nga si nyange a thoma a nyanga u ḓivha uri ri nga itisa hani zwiḽiwa zwa sialala kana u ita zwiḽiwa nga nḓila ya Tshivenḓa ya sialala zwi a lenga nga tshifhinga tshine a vha na nḓala ngatsho. Zwino u ḓo ya a renga zwiḽiwa KFC a khou zama u fhungudza tshifhinga uri a songo shumisa tshifhinga tshawe a khou ita zwiḽiwa zwa sialala. A dzhie tshifhinga tshiḽa tshiṱukuṱuku a ye a renga zwiḽiwa ḽe a bve kha zwinzhi.

Hu dzhiiwa muroho wa bikiwa wa sa tou vhibva tshoṱhe tshoṱhe wo sheliwa muṋo ha dzhiiwa sennge wa ntshiwa nga muṱuku ma muṱuku u khou aneiwa kha sennge kana kha tshenetsho tshithu tshine tshi ḓo kona u vhea mukusula honoyo. Hezwi ndo fhedza u anea kha sennge ndi ḓo dzhia sennge nda ya nda ḽi vhea ḓuvhani ḽa swa nda ḓuvha na mukusule wa kona u oma muroho wa vha mukusule.

Ndi zwiimiswa zwa muvhuso wa mutakalo, ndi khou ralo ngauri muvhuso wa mutakalo ndi wone une wa sedzulusa uri zwiimiswa zwine zwa ṱhogomela vhathu nga maanḓesa kha zwa mutakalo na u vha fumbisia ndi zwiimiswa zwine zwi mulayoni ende fhedzi ndi zwiimiswa zwine zwi khou thusa vhathu nga khavho u itela uri zwi songo vha zwi khou vha thusa nga nḓila ine ya vha uri a si yone.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa vha miṅwenda na masheḓo na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa ambariwa nga murahu ha musi hu khou vha na mvelelo kana mbingano ya u ṱanganisa vhathu vha Tshivenḓa.

Ndi ḓipfha ndo takala nga maanḓa nga murahu ha musi ndi kho kona u sumbedzisa vhaṅwe vhathu uri nṋe ndi bva kha sialala ifhio and fhedziha ndi vhona u zwiambaro zwine zwi a mpfhanela and zwi vha zwo naka zwi khou kona u sumbedzisa vhathu vho fhambananaho uri nṋe sialala yanga ndi hao so ndo i ambaraho kana sialala yanga i ambariwa nga nḓila ya yo raliho.

Ndi vhona zwiambaro zwa sialala zwi zwa ndeme na kha tshifhinga tsha musalauno uri muthu a zwiambaro ngauri zwi thusa uri a kone u sumbedza vhathu uri ane u bva kha sialala ifhio, ende fhedzi ene u ima na sialala ifhio, ende hezwo zwithu u vha a khou zwi sumbedzisa a sa sokou zwi amba. A khou zwi sumbedzisa nga zwiambaro zwe a zwi ambara, u nga musidzana o ambara miṅwenda, ri vha ri khou mu sedza ra kona u ḓivha uri hoyu ndi wa ngeno u bva kha vhathu vha Tshivenḓa. Ra dovha ra sedza uri, zwi dovha zwa vha zwavhuḓi musi muthu a khou kona u ima na sialala ya hawe.

Malabi a sialala ane a shumiswa ndi ya Tshivenḓa vhuponi ha hashu. Zwiambaro zwine, zwi a ambariwa zwa sialala ndi miṅwenda ri tshi khou sedza nga maanḓa kha vhafumakadzi, zwi dovha zwa vha zwi khou tikedza sialala ya havho ende fhedziha zwa dovha zwa sumbedzisa uri muthu uyo u bva kha sialala ifhio musi a fhano vhuponi vha hashu. Zwa sumbedzisa uri vhathu vha khoy kona u ima na sialala ya havho ende ndi zwone zwavhuḓi vhutshiloni.

Ndi u khavhisa kha miṅwenda kana kha zwiambaro zwa sialala nga maanḓesa kha sialala ya Tshivenḓa, malungu a ḓo vha a hone o itiwa zwavhuḓi nga banda ḽo u ambara kha dzi khundu kana mukuloni zwi tshi khou khavhisa zwiambaro zwa sialala zwe a zwi ambara. Zwino malungu na kana vhulunga vhu vha vhu khou shuma u khavhisa kha zwiambaro zwa sialala.

Ee vha ambara zwiambaro zwo fhambananaho kha sialala zwi khou bva kho uri ndi sialala ifhio, zwa dovha zwa bva na kha zwimima zwa mvelele uri ndi zwifhio. Zwino vhasadzi nga maanḓa vha ambara miṅwenda vha vhana vha ambara zwiambaro zwo khavhiswaho nga minwenda zwi tshi sumbedza uri vha kha sialala ifhio ende zwa dovha zwa sumbedzisa uri vha kha sialala nthihi kharali ri khou sedza kha Tshivenḓa, musadzi u ḓo vho ambara malabi a miṅwenda wa munna o ambara zwiambaro zwo khavhiswaho nga minwenda zwi khou kona u sumbedzisa uri ndi vhathu vha sialala ya Tshivenḓa.

Tshiṱori tshine zwiambaro zwanga zwa sialala zwa tshi amba ndi tshiṱori tsha uri sialala ya hashu ndi sialala ya vhathu vhane ha vha uri vha na mbilu dzavhuḓi, ndi vhathu vhane vha kona u fara vhaṅwe vhathu nga nḓila yavhuḓi ende vha na vhuṱhonifho vhuhulwanesa nga maanḓa. Vha na u funa vhaṅwe vhathu vha dovha vha vha na u ḓiṱhogomela na u ṱhogomela vhaṅwe vhathu. Tshiṱori ndi tshihulu tshine zwiambaro zwa sialala ya hashu zwa amba tshone ngauri vhathu vha Tshivenḓa ndi vhathu vha ne vha na ṱhonifho ya u fhira vhathu vhoṱhe ri tshi sedza kha shango ḽa fhano ri ne ḽa ra vha khaḽo.

Ri sumbedzisa vhana vhashu nga ḓuvha ḽa Heritage Day uri zwiambaro zwa sialala ya hashu ndi hezwi, ra zwashu zwine ra vha nazwo ra ḓi zwi vhea ra lindela ḓuvha ḽa u sumbedzisana uri muthu u bva kha sialala ifhio, ra vha ri khou dovha ri khou sumbedzisana vhana vhashu uri vha bva kha sialala ifhio ende vha ḓo kona u ima na ifhio zwi tshi bva kha uri vho bembelwa gai ende vho bebiwa nga vho nnyi.

Ndi mushumo wa u ṱhogomela na u ḓisa vhurotho nḓuni na u ita uri zwine zwi khou ṱoḓea zwi vhe hone.

Ndi mushumo wa u ṱhogomela vhana na u bika na u kiḽina na u nyaga mvelaphanḓa kha zwine zwi nga itiwa nga hayani na u vhona uri future ya vhana ri isa gai na u funza vhana mikhwa na u funza vhana uri vha ḓidzhenise kha zwithu zwa hani vhutshiloni.

Ndi zwithu zwa uri muthu u tea u dzulela u ḓifara, muthu u tea u dzula o vala mulomo wawe hu itela uri a songo amba na zwine ha ngo tea u zwi amba kana zwine a songo zwi vhudza vhathu na u respect, u vha na mikhwa.

Ndi u shela fola fhasi nga murahu ha musi muthu a khou phasa, a dovha a ya a ṱhavha nngu a ambara na malungu a hone.

Ndi u ḓiṱhogomela nga maanḓa, ndi tshi vha na ṱhonifho kha milayo ya hayani ine vho mbeela yone uri ndi kone u ḓifara.

Ndi u dzulela ri tshi shumisa luambo lwa hayani u amba ri tshi ambedzana kana ri tshi amba sa vhathu, na u anzela u ita mishumo ya sialala ine i nyaga vhathu vha sialala ya uri humbudza uri riṋe ri vhathu vha fhio ende fhedziha ndi mishumo ine zwi ḓo vha ri tshi khou ita ri tshi khou itela uri vhathu vha kone u pfhesesa uri sialala ḽa havho ndi ḽeḽi ende fhedzi luambo lwa hayani ndi lufhio, ri tshi khou lu shumisa hanefho kha mushumo honoyo ane a ḓo vha.

Ndi luambo lwa Tshivenḓa, ndi zwa ndeme uri luambo lwa hashu lwa Tshivenḓa lu vhe luambo lwa dziṅwe dzi nyambo dza nṱha ngauri ndi luambo lune nda lu bebiwa ndi tshi luambo na ṋahasi ndi kha ḓi luamba. Fhedziha ndi a ḓivha dziṅwe dzi nyambo mara luambo lwa hashu a lu ḓivhei, zwino zwi nga vha zwavhuḓi uri luambo lwashu vhaṅwe vhathu vha kone u lu ḓivha uri vha kone u amba na vhaṅwe vhathu vhane a si vhathu vho ḓoweleaho kha luambo lwa hashu, zwi ḓo vha zwavhuḓi musi vha tshi lu.

Ndi shela maḓi bodoni nda vha ndi khou a vhilisa zwavhuḓi, o oma ndi khou a ritha nda shela muṋo wo kaleyaho, nda shela maybe na sipaisisi nyana, nda dovha nda ritha nda tiba, zwa dzhia tshifhinga nyana a thingo teya u fhedza minete ya u fhira ya twendi ndi tshi khou bika kana ṱethi ndi tshi khou bika mashonzha hayo ngori a ḓo a ḓo thathekana a si tsha ḽea.

Ndi thophi na tshiḓammba na.

Ndi vhea mulilo nda posa magulu, ndi a tea u a bika lwa tshikhala tshilapfhu, nda shela muṋo nda litsha a vhila a vhila nda posa na lebula nga ngomu uri a kone u vhibva, nda ndi tshi ya ritha musi a khou vhila u swika a tshi vhibva a tshi khou.

Ndi dzi mpfho u nga lufheṱo na lufo.

Vhaaluwa vha nga vha takalela nga maanḓa nga murahu ha musi vho gudisa vhaaluwa, vha vhaswa u bika zwiḽiwa zwa sialala ngori zwi vhaswa vha kone u zwi fhirisela na kha vhaṅwe vhaswa uri zwi kone u ḓivhea lwa lushaka lwa hayani.

Ndi zwiḽiwa zwa Woolworth zwi no nga ṋama ya khuhu yo bikiwaho na.

Ndi mushumo wa u lugisa muḓagasi, ndi vhona mushumo uyo u tshi nga vha mushumo wavhuḓi nga maanḓa ngauri ri ndi funa u ḓiwana ndi khou kona u shuma nga muḓagasi ende ndi zwithu zwe nda aluwa ndi tshi kona u zwi ita nga maanḓa.